Ukuze usibonda wengingqi alawule ngempumelelo kufuneka abe ke unezimpawu okanye izakhono, ukuba nesineke nabantu, ukuthetha kakuhle nabantu kwaye ukuba ngumntu okhulele kwakuyo loo ngingqi. Abe ngumntu futhi oyithandayo ingingqi, owaziwayo ukuba ukhulele kuloo nginqqi. Kube ngumntu futhi onothando, okwaziyo ukulawula olakhe usapho. Kube ngumntu futhi onantsikileyo, okwaziyo ukuba ukhulele kwakuyo loo ngingqi futhi waziwa njengomntu okwaziyo ukugcina elakhe usapho ngokuba akwaziwa ukuthatha umntu ongakwaziyo ukugcina usapho lwakhe abe ngusibonda wengingqi esohlulwa lolwakhe usapho. Nantso into ebalulekileyo ngosibonda.

Kudala kumculo wesiNtu ezona zixhobo zazisetyenziswa yayingamabhetshu aye akhale, iinkonkxa okanye izinto ezifakwe ezazenza ingxolo. Kube kube zizigubhu ezazibethwa ukuze kube khona esasingqi sakhona. Kula amaxesha angoku azisasetyenziswa kakhulu kodwa zisasetyenziswa kwiindawo ngeendawo ezikhethekileyo.

Mtshanam ezinye izinto eziye zithathe ixesha ubom ziye zithi xa zifika zibe ke zinayo laa nto yokubana bezilindwe kufanelwe. Into yolwaluko mtshanam ibalulekile ekutheni uyiyele ngexesha layo futhi iminyaka le seyithe ukuthi vetshe kuba kukhona imeko ekuphilwa phantsi kwazo phaa. Abantwana abangekhe bakwazi ukuphumelela xa beye kuyo kaloku intaba, akufani nokwenza kwamaNgesi okanye ukwenza kwabanye abantu futhi kuhle uba uye kwelaa cala mtshana sele noko ithambo selithe ukuqina ukuze ungadeleleki xa sele ungumfana okanye uyindoda. Ndiyakucela ke mtshana uba, cela uhlise ulaka mtshana, hlisa ulaka mtshana.

Ungakwazi ukuba kuzise kuqoqosho kuyo le ndawo endihlala kuyo ngokuba abantu aba abafana nathi abaye bayishiye laa ndawo besiza koomaRhawutini besiya nakuzo ezinye iindawo ezifana noomaTheku, bathi bahambe nazo ukuze bazithengise emveni koko xa sele baphinde bebuyela emakhayeni baphinde futhi baye ke ngoku bebuyisa umnotho. Kodwa kuyo lena indawo endihlala kuyo ngoku ngeke kwazeke uba zithengiswe ezi zinto kuba abantu bale ndawo ayibabo abantu abaye bazifake iintsimbi, ngabo nabo abaye bazifake, ngabo abavela emakhaya, abambalwa futhi bayabaleka.

Urhulumente angaqinisekisa ukuba isiXhosa siyafundiswa futhi kwasona sithathelwa ingqalel,o kukhuthazwe izinto zokuba abantwana besikolo bafundiswe kaloku ngemvelo yawo amaXhosa. Kube ke kube kunikwa abantu abakwaziyo ukubhala abafundileyo, abafunde isiXhosa, babe ke bayagxininiselwa entweni yokuba babhale iincwadi malunga lemvelo yakwaXhosa. Ukukhuthaza futhi athi ke urhulumente afake naloo mandlana yokuba ababhatale. Iyothi ke le nto iqinisekise intuthuko yaso isiXhosa futhi nokubhengezwa kwesiXhosa njengolwimi nangendlela yokuphila kwabantu kwihlabathi lonke nangaphambi kwehlabathi kuwo uMzantsi Afrika uphela.

Ezona iintsimbi ezi zinomahluko kakhulu ebantwini abangoomama ngokuzinxiba kwazo. Xa omnye ethe wanxiba ezaa ntsimbi zithe zibe mhlophe kuye kubonakale njengalowo omoya wakhe unyuke ezasebukhosini. Abantu abangoomama bafumaneka benxibe iintsimbi ezo ezibomvu nokuba zithe ke zasondela ngasemqaleni okanye zabe ke zikhonkxiwe zajinga kuwo umqala. Ukohluka kwemibala kwazo, kukwehluka kwentsingiselo yazo.